Ukubamba iqhaza kwezemidlalo yesikole kukhuthaza ukuthuthuka okuphelele nokuthuthukisa impilo yomzimba, ukufundisa, ukusebenzisana kweqembu nokuziphatha, ukukhulisa, ukuzethemba nokuthuthukisa amakhono obuholi. Iphinde ithuthukise ukuxhumana nabantu kanye nobungane, ilolonge abantu abaphelele abanamakhono abalulekile empilo.

Ngingahlela umdlalo wokuzingela umcebo, i-treasure hunt, for izingane ezineminyaka engu-eight kuya ku-ten. Ngizihlukanise zibe amaqembu anezinkomba ezivumelana nezimo kanye nabasebenzi abasekelayo, ukuze kuqinisekiswe ukubamba iqhaza kwawo wonke umuntu nokufaka kwawo, ngokukhuthaza ukusebenzisana kanye namakhono okuxazulula izinkinga.

Imidlalo iyasiza ukuthi izingane zakhe ubungani obuhlala njalo. Okokuqala nje, ukukhuthaza ukusebenza nokusebenzisana, ukukhuthaza ukuxhumana nabantu, ukuthuthukisa okuhlangene nakho okwabiwe nezinkumbulo, ukukhuthaza ukwesekwa nokwethembana. Ngokudlala imidlalo, izingane zingasondelana phezu kwemigomo eyabiwe, zifunde ukubambisana futhi zakhe ubungane obungadlulela ngale komdlalo.

Ngingaqala ngokuchaza imithetho nezinjongo zomdlalo ngendlela ejabulisayo futhi ehehayo. Ebese ngikhombise umdlalo, ngiwuhlukanise ube izinyathelo ezincane. Ngemva kwalokho, ngibe nezingane eziphrakthiza ndawonye, nginikeze isiqondiso nesikhuthazo. Njengoba bedlala, ngibanikeze impendulo futhi ngilungise imiyalezo, imiyalelo ukuze behlangabezane nezidingo zabo. Umgomo wenza ukufunda kujabulise futhi kuhlanganyelwe.

Izikole kufanele zibeke phambili uxhaso ngokusekelwe enzuzweni yomfundi, izindleko zohlelo namandla okuthuthukisa kwabafundi. Kuyilapho ziqinisekisa ukulingana nokubandakanya. Ukubandakanya ababamba iqhaza abafana nabafundi, abazali nabaqeqeshi kungasiza ekwenzeni izinqumo ezinolwazi ezizuzisa umphakathi wesikole.

Izinto zokuzilibazisa ezinjengokudweba noma ukuthwebula izithombe kungenziwa imali kalula ngenxa yemiphumela ebonakalayo. Isidingo esikhulu esisembonini kanye nezinkundla zedijithali zokubukisa ngomsebenzi. Ukufinyeleleka kwasekuqaleni namandla okuveza ubuciko nakho kunomthelela emandleni abo okwenza imali, okuvumela amathuba omsebenzi ozimele noma ogunyaziwe.

Isikhathi esifanele semidlalo phakathi nesonto lesikole siyahlukahluka ngokweminyaka nezidingo zomuntu ngamunye, kodwa amahora angu-one kuya ku-two ngosuku, izikhathi ezingu-three kuya ku-four ngesonto, ibhalansi enhle leyo. Cabangela izici ezifana nomsebenzi wezemfundo, ukuphumula kanye nokululama ukuze uqinisekise ibhalansi enempilo phakathi kokusebenza ngokomzimba nezifundiso.

Ukugijima kwe-adrenaline, njengoba ngiphonse amadivayisi, injabulo yesu elimbulekayo nohleko labangani abangizungezile. Kuwumuzwa wenjabulo emsulwa, njengokuthi awukho okunye okubalulekile ngaphandle komdlalo nesikhathi. Injabulo iyathelelana, isakazeka kuyo yonke imicu wobukhona bami. Idala izinkumbulo ezihlala isikhathi eside ngemva kokuphela komdlalo.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo kukhuthaza imikhuba enempilo ngokukhuthaza ukuvivinya umzimba, ukuzithiba nokusebenza kweqembu. Iphinde ikhuthaze ukubeka imigomo, ukuphathwa ingcindezi, nokuncintisana okunempilo, ukuhumusha enhlalakahleni yonke kanye nokuzibophezela impilo, impilo yonke.

Ipensela siyashibilika kalula ephepheni, lenze isimo siphile. Ngizwa umuzwa wokuzola nokugxila, njekungathi isikhathi simile, ngokushaywa ngakunye, imizwa igeleza ekhasini, injabulo, ukuzola nokudala. Isigcawu siyembuleka, sinempilo futhi siyaphila. Sibonisa umhlaba wami wangaphakathi. Kuyaphilisa, kuyakhulula, futhi kuyaneliseka. Njengoba ngiletha ubuhle, umugqa uwodwa ngesikhathi.